Bagodi ba mo tikologong e ke dulang mo yona ba tlhoka ditshipi tsa go tsamaya gore ba tle ba kgone go itirela sela le sela, ba kgone go itsamaisa. E ka re mmuso le ba lefapha la pholo ba ka tsenelela thata ba tsamaya ba ya go fa bagodi ditšhipi tsa go tsamaya.

Ke bona go le botoka gore motho mang le mang a ikgodisetsa motswadi wa gagwe mme ga a sa kgona, go lokile gore a ka mo isa ko mafapheng a bagodi gonne mafapha a bagodi a na le batho bao ba rutilweng go phedisana le bagodi ba ba tlhaloganya mme ba itse le go bua le bone.

Batho ba le bantsi mo tikologong e re phelang mo go yona, bao ba ikemiseditseng go tlhokomela batsofe ba lebeletse tšhelete ya bona ya grand-e mme godisitse sentle. Ke yone selo se se dirang gore batho ba se ke ba tseya batho ba bagolo ba ba isa ko ntlong ya batsofe gonne ba lebeletse gore ditšhelete le tsone di a tsamaya.

Ke bona gore batho ba itlwaetse go godisa bagodi ba bone gonne seo se godisa lerato mo setšhabeng and-e se godisa lerato le ka mo lapeng and-e seo se godisa lerato le mo mothong, le ge motsadi wa gago a feta mo lefatsheng lena, botho wa gago le lerato la gago la go thusa, o tlo phela ka lona.

Ke rata go araba potso ena go ya ka mo nna ke phelang ka teng mo tikologong e ke phelang mo go yone. Batho ba re phedisanang le bone ba tlhokometse bagodi ba bone and-e ebile le ka moo ba ba tlhokometseng ka teng ga re na bosodi, empa mafelong a mangwe bagodi ga ba a tlhokomelesega sentle. E ka re mmuso o ka ba le program ya go ruta batho ka go tlhokomela batsofe.

Bagodi ba ba diretse lefelo la bona la go jala maungo le merogo mme seo se ba dira gore ba se ke ba tshabelwa ke malwetse a mantsi ka nako e nnyane gonne nako e le ntsi ba phela ba i-keep-ile busy.

Mo tikologong eo ke dulang mo go yone re na le mafapha a le mantsi ao bagodi ba isiwang ko go one mme ga duelwa. Ka bomadimabe, ga re na mafapha ao a sponsor-rang ke government-e moo mogodi a ka yang a dula a sa duela, seo se dira gore re nne re kgothetse mo moyeng.

Thulaganyo eo mmuso o e dirileng go tlhokomela batsofe ga ke na bothata le yone gonne ka tsela e ba tshwereng batsofe ka gone, go a kgotsofatsa.

Pension-e e diretsweng batsofe e ba thusa thata gonne mo mengwageng e ba leng mo yona ga ba sa kgona go iketsetsa sepe and pension eo e thiba phatlha.

Go na le dilo dingwe government-e e ka se kgone go interven-a thata mo go tsone because government e ka se re kgone re le individuals. Se governmennt-e e ka se etsang ke go ntsha molaetsa go itsese batho bao ba dulang le batsofe gore ba ka berekisa jang tšhelete ya pension-e.

Go na le metse e mengwe, ga go na batho ba ba berekang. Tšhelete ya phenšene ya mmuso e thoma ka go patela , nke e se gone, metse e le mentsi nke e le mo mathateng.

Motho o simolola go kry-a madi a pension-e a na le sixty years ka lebaka la gore molao wa South Africa o re motho ga a fitlha dingwaga tsa sixty years ga a sale mo mengwageng ya go ka bereka so o letleletswe gore a ka ya go nna gae.

Tšhelete eo ya phenšene eo mmuso e ba fang yone, okare ba ka ntsha seketenyana sa kgona go ba nyakisa dikoloi tsa go ba fitlhisa ko sepetlele gonne government-e ga e sa na madi.

Mmuso okare o ka ntsha dikoloi tseo di tla ba tseyang tsa ba isa dipetlele mara nna ne ke re mo ditšheleteng tse ba di kry-ang tsa pension-e a ba nathe gona moo ba nyake dikoloi di ba ise dipetlele.

Mo ke dulang gone mafelo a pholo, ga a na bokotsi.

Go botlhokwa gore le ditleliniki tseo tsa mmuso tseo di tsamayang di fitlhe le ko mekhukhung gonne batho ba ba leng ko mekhukhung kwa, le bona ba e tlhoka pholo mme le bona, bontsi ba bona, ba kgole le ditleliniki.

Ke malwetsi a le mantsi ao a fitlhelang pholo kwa tleliniking, ke simolola ka bolwetsi ba HIV and AIDS, bolwetsi ba di-infection-e, ke bolela ka bolwetsi jwa sukiri, ke bolela ka bolwetsi ba marapo, ke bolela ka bolwetse ba bana.

Ke nagana gore ko magaeng mmuso ga o tiise thata letsogo mme ebile o a itse gore batho ba le bantsi ba ko ditoropong.

Balwetse ba le bantsi ga ba na madi a go ithekela melemo ge setse melemo e se teng ko ditleliniking mme ka jalo ba tshwanela ke gore ba eme go fitlhela meriane eo e le teng ko ditleliniking and-e seo se beya maphelo a bona mo kotsing.

Ditleliniki tsa mmuso di ne di na le bofokodi bo le bontsi ka mogare mme ebile balwetsi ba ne ba feleletsa ba sa kry-e pholo e ba e tlhokang.

Mme mo ditleliniking tse dintsi e bereka jalo, seo se rotloetsa batho gore ba tle ba kgone go tsoga e sa le phakela gore mme baoki ba kgone go bereka e sa le phakela.

Ditleliniki tseo di sebetsang twenty-four hours di dirile maphelo a rona re le bašwa le ba South Afrika bonolo gonne nkile ka gatelelwa thata ke le moimana ke le mo tlalelong mme ka tshwanela go ema go fitlha vroeg-u gore ke tle ke tlo kgona go kry-a thuso mme ka nako eo neng e leng vroeg-u, ditleliniki ga di bula di n-kry-ile ke setse ke lapile mo mmeleng mme ke lapisitswe ke dipeini.

Go tokafatsa thata gore balwetse bao ba kgone go tshela selemo se se telele ka bona bolwetse bo bo sa foleng.

E ka re mmuso o ka dira gore ditleliniki tsotlhe di bereke twenty-four hours mme balwetse ba ba phelang ka malwetse a a sa foleng ba fiwe meriane eo e sa tshwaneng le ya batho ba bangwe gore le fa ba sa kgone go fitlhelela pholo or-o kapa emergency service ka pela, ba kgone go ikalafa e sa ntse ba emetse di-ambulance.

Tlhokomelo ya ko motseselegae le ko ditoropong e tshwanetse go ba e tshwana because batho ba le ba botlhe ba, ba tshwanelwa ke medical attention o o tshwanang gonne ke batho bo botlhe.

Ditleliniki tseo di tsamayang mo metseng di tshwanetse go fa bakudi dipilisi.